Kwezi ndawo sihlala kuzo uyakwazi ukuya ekliniki uthi xa uyofuna loo mayeza kuthiwe kuloo ndawo awekho. Uthunyelwe ke kwisibhedlele uba sikunike, ubhalelwe incwadi, ufike mhlawumbi ngaloo ntlantla uwafumane. Ukuba apho awuwafumenanga sekulapho ke ngoku uzawuya ke ngoku kwezaa ndawo kuthiwa ziifamasi apho ke ngoku, kulapho ke ngoku uzawukhupha ke ngoku loo mali leyo kuba kaloku nawe uncwase impilo.

Funeka into yokuqala sazi ukuthi kaloku kwiinto, kwii-beliefs zethu kwezosiko uba kuthi izinto sizenza kanjani. Ewe, ixesha liyahamba, ezinye izinto ziyatshintsha nalapha ekutshintsheni funeka sizibone uba zitshintsha kanjani. Le nto lena kuthiwa sileqa utshintsho kuyo, yintoni le iza siphathela yona? Kuba kaloku nalapha kuthi, kwiinkolo zethu siyayazi uba thina xa senze kanje kuye kuliwe ngolu hlobo. Olu tshintsho ke ngoku olu, loluphi ke ngoku i-advantage eza nayo?

Ewe, ewe, kuyafuneka umntu nalo ungutata funeka naye azihlambe, awususa amashwa. Kuyafuneka ngoba kaloku uye ufumane iingcinga ezimbi, ufumane amashwa uphuphe kakubi, yonke nje laa nto leyana ingacacanga. Kwaba basindisweyo nabo baye bafumane ii-challenges, kufumaneke uba kuthi ngoku into imkhomba phaa esikweni apho wafela ithole khona. Ngoku yena xa ezawuthi ke ngoku akayi, uye agule laa mntu lowana abone into zakhe zingayi phambili zingaqhubeleleki, inguye kunyanzelekise ke ngoku uba ayenze into. Sifike kunje nathi, sizawuhamba kunje. Ukuthi usindisiwe awukholelwa kwezinye izinto ayithethi loo nto leyo.

Ngelinye ilixa abantu baye bangabi nalo ulwazi uba bangenza ntoni kodwa bebenazo iingcebiso. Umntu kaloku ungamcebisa ukuthi angayithatha itritimenti for loo nto leyo, angayihamba into, ii-groups zabantu abanale ngxaki lena ayifeyisileyo. Nalapho ke futhi loo mntu lowo angaphinde aziqaphele, azijonge yena, which is ke ngoku yi-self care. And then ke ngoku bona abantwana aba bangenza i-observation uba umama kahle kahle ke ngoku wenza njani, uyazihamba ezi-groups, umama uyayenza i-self care, umama uyayitya itritimenti yakhe, yonke laa nto leya bamqwalasele.

Into eye ngoku iye yenzeke xa efumana la mayeza anga angekho semthethweni, into anoyifumana bangase bagule even worse ngoba kunala nto leyana yothi uthatha ii-specs zomnye umntu uzifake kuwe, wena ube ungaguli ngamehlo ufumaniseke uba nawe ngoku sowune symptoms ezithile. Uqale ube nentloko uba ngathi uba dizi, laa nto leyana ayifanelanga wena ngoba ayoyakho laa nto leyana, yeyalaa mntu. Laa nto leyana yenzelwe yena. So ke ngokuthi uthatha into yomnye umntu loo nto leyo iyawuthi igulise wena and nofumana amayeza angekho semthethweni ngawo ke ngoku azawuphinda akugulise kwawona ke ngoku. So ngoku ezi zinto zinjalo ziyafuna ukujongwa.

Ezi zinto xa sezineempawu ezibonakalisayo kuyafuneka amaxhoba anga akhe axelelwe ngazo, axelelwe uba zikhona ii-social workers. Zikhona iindawo bangafumana uncedo khona ukuze nabo bazokhuseleka. Ukuba nabo ke ngoku bazawuba sengxakini apha, ngoku into efunekayo ke ngoku uba baxelelwe. Uthi xa ufuna umncedi nantsi i-helpline fowunela apha, yi-toll free number le, uchaze le nto ikuhluphayo ukwazi ke ngoku uzofumana uncedo nawe ke ngoku.

Bakhona abazithembayo, babekhona naba bangazithembi, abazithathela ngokwabo. Ukuba masithi kukho umlilo komnye umzi ukuthi uba siyabafowunela baza kuthatha ixesha uba mayifike kufumaneke uba kusezilalini itawuni ikude ngoba iyawuthi uyowufika kwabo ngelo lixa kube sekungekho nomlilo sekushiyeke umsi wodwa. Kanti aba bantu bakhoyo phaa ezilalini into abayenzayo nje kukugcwalisa nje because itephu zikhona zinamanzi. Ugcwalise amapheyile kumane kuyogalelw,a kumane ke kuquqwa kubuyelela until ke ngoku umlilo ungabi saya kude ke ngoku, ucinywe ngolo hlobo. Bawuthi befika bona abo bomlilo, izicimamlilo, kube sekudala. Yiyo loo nto abantu bakhethe ukuzibambela izinto zabo bona.

Ixesha elininzi abantwana abangaphantsi ko-sixteen kaloku sebeneefowuni and i-social media ba-exposed kuyo kakhulu. And kaloku umntu uyoyibona loo nto leyo, ayibone ayibone ayifune ke ngoku ukueksperimenta. So nje zikhona nje ezi zinto ezi esikolweni zokufundisa kukwenzela uba abantwana aba nje xa be-eksperimenta ezi zinto ezi, kwenzele uba bangade benze uba kuthiwa uzawuba khona nomithayo. Zona ezinto zibalulekile ezi cause aba bantwana aba into abazenzayo akuba bazibona ebazalini okanye phi phi phi, ziimfundiso zefowuni zee-social media nazo zonke ezi zinto ezi. Ngoku kuyafuneka ke zibe khona iimfundiso ezikanje esikolweni.

Abantu abamnyama abafundisekanga kakhulu ngokwe-mental health ngoba kaloku umntu ungamxelela nge-mental health akuxelele uba hayi hayi, wena uyaphambana, uyaphambana. Kanti hayi, ngelinye ilihlo i-mental health akusuba mhlawumbi ithetha uba uyaphambana, ithetha nje ukuba kahle kahle ingqondo isenoxinzelelo, uyabona. Ikhona iinto ezininzi ozicingayo, iinto ezininzi ezenzekayo. Ngoku ezinye iintlanga ezi ziyakwazi ke ngoku ukuyenza loo nto leyo ukwazi uthetha ngaso. Apha emntwini omnyama uyobangathi uyaphambana, hayi uyiraki, unesifo sediphreshini, ube ke ngoku ungafundisekanga ungayazi noba yintoni i-depression leyo ngoku abantu bazawuthi uyaphambana. Yiyo loo nto leyo ibangela abantu abamnyama bangakwazi uthetha ngazo zonke ezinye izinto ezi kuba kaloku kusekho into e-negative ekuzawuthethwa ngayo.

Loo nto azange yenziwe kum kodwa ndakhe ndayibona isenzeka apha ezindleleni kwenzeke ingozi. Hayi. bayasebenza aba bantu abaya, iipharamedikhi ezi, ziyasebenza. Kodwa ke ngelinye ilixa kaloku angeke bakwazi ukude bakugcine uphila kuba iingozi inkulu and nalapho into abahamba nazo apha emotweni phakathi azikho kakhulu, azikho zincedo oluninzi kakhulu kangako, azifuni mntu ugulela kakhulu or olimele kakhulu. Bayazama bona ukusteyibhalayiza, bazame bazame kodwa ke xa kuthiwa mhlambi iingozi inkulu or udinga i-transfusion yegazi abanazo ezinye izinto ezinjalo. Kodwa ke hayi, umsebenzi wabo uyancomeka wona.

Ezinye izinto ziye zingabonakalisi njengokubantu abadala. Mna ndakhe ndayibona kwixhegwazana lam lalingekho, zazingekho iimpawu zokuthi une-high blood pressure or unantoni unantoni ha-a, yayingumntu nje ululamileyo, orayithi nje. Ke ngoku kuthiwa ke ngoku ngenyimini ke ngoku kwafumanwa uba unomkhuhkane, wakhe waya kwagqirha. Kwagqirha ke ngoku kulapho ufumaniseke ukuba ke ngoku kunezinye nazo ezinye izigulo, nalapho yafumaneka ngempazamo. Yayimpazamo leyo ngoba yena wayengayelanga yona loo nto leyo, wayeyele nje uba afumane nje amayeza omkhuhlane.